Mohala wa ka wa thekeng ke ho sebedisa e le tsela ya ka ya ho etsa tjhelete. Mme ha letsatsi le ka dikela ke sa etsa tjhelete. Ehlile ke batla ke sa bo hlothe boroko.

Ke boloka data ya ka ka ditsela tse latelang. Ke tima data ya ka ha ke sa e sebedise. E le hore di-app di seke tsa sebedisa data ya ka, ha nna ke sa hloke hore di sebedise. Mme ke sebedisa di-app tse light, di-app tse light e di ja data e nyane hao di bapiswa le di-app tse leng hore ke di-app ho thwe tse bitswang full apps, di ja data e nyane. Mme ke tima background data e le hore di-app tse ke sa hlokeng ho di sebedisa di seke tsa tswelapele ho ja data ntle le tumello ya ka.

Dintlha tseo motswalle a lokelang ho di hlokomela, pele a ka kgetha hotspot e mo loketseng. Ke hore a kgethe hotspot e nang le lebitso la se mmuso. A kgethe hotspot e batlang hore a kene ka username le password, kapa OTP. A time auto connect hore founu e seke ya i-connect a Wi-Fi ntle le hore a hlokomele. A seke a etsa dintho tsa botho ka Wi-Fi ya mahala. A sebedisa VPN haeba ho kgoneha.

Ke ka mo hlalosetsa ka tsela e bonolo tjena. Rakgadi signal ya mahala e ka shwela ha re feta dibaka tse nang le dithaba, hobane ditaba tseo di ka thibela makweva a mahala hore a seke a fihla mohaleng wa hao. Dipalo tse tshehetsang signal tse kang di-tower ha di atise ho ba teng dibakeng tse jwalo tsa dithaba. Ke ka hoo re se nang network hona jwale. Hore signal e kgutle, re ka leka ho etsa tse latelang. Ema sebakeng se phahameng hanyane moo ho kabang teng signal e betere. Tima mohala wa hao o bulele hape. Hona ho ka thusa ho sebedisa di-tower tse haufi. Ha re fihla toropong kapa sebakeng se sephara, signal e tla kgutla ka boyona. O se ke wa tshoha hohang, ha re tloha sebakeng sena se nang le dithaba. O tla bona signal e tla qala ho ba teng hape.

Mohopolo wa ka ke hore re sebedise matla a letsatsi, solar power. Ho matlafatsa Wi-Fi ya sekolo nakong ya load shedding. Re ka kenya di-cell tsa letsatsi tse bokellang matla motshehare. E be di boloka matla ao di-battery-ing ho tshehetsa Wi-Fi. Sena se tla thusa ho dula re hokahane le internet re sa sitiswi ke load shedding.

Ke ka ba eletsa hore pele ba kgetha batho, ba setso seo ba se batlang. Ba ba qale ba bue le batho ba setso seo. Mme ba etele sebaka seo setso seo se hlahang ho sona. Hape ba ka bala le dipampiri ka setso seo, le dibuka tse ngotsweng ke batho ba setso seo.

Ke tla reka UPS e ka tshehetsang Wi-Fi router motlakase o kgaoha. E le hore Wi-Fi e seke ya kgaotsa. Kapa ke tla sebedisa router ya matla a letsatsi ya solar. E ka sebetsa le ha ho sena motlakase.

Ha ke ne ke kopa thuso ya ho kenya Wi-Fi. Batho ba bang ba ile ba ipolella hore ha ba tsebe kapa ba busy. Ke ile ka ikutlwa ke nyahame haholo. Empa ka etsa dipatlisiso ka bo nna. Qetellong, ke ile ka ikopanya le mofani wa Wi-Fi. Mme ke ile ka fumana thuso hang-hang kamora moo.

Afrika Borwa e etsa difilimi tse ngata, tse monate. Tse bontshang bophelo ba rona, setso le diphephetso tsa setjhaba. Ke ratile holo Tsotsi hobane e bontsha phetoho ya bophelo le tshwarelo. Hape ke thabela Sarafina hobane e ruta history ya rona le boikemisetso ba batjha.

Motswalle wa ka, ke kopa o utlwisise. Ho se ho le boima ho letsetsa motshehare ka lebaka la mosebetsi o mongata le maikarabelo ao kenang le ona. Ntho e ngata ke e etsang ka nako ya mosebetsi. Empa ha ho bolele hore ke se ke o tsotella. Ke ntse keo rata jwalo ka pele. Ke tla leka ho o letsetsa ha ke fumane monyetla.

Hoya ka nna dipuo tsa rona ha di emelwe hantle, ka ho lekaneng dipapatsong tse kang ditaba, difilimi, radio, boholo ba di mananeho.

Ke leka ho beha nako ka thoko. Metsotso e ka bang e mashome a mararo, ho isa ho hora e le nngwe ka letsatsi.

Password ya ka ya Wi-Fi, ke entseng ka motswako wa dinomoro le mantswe a sa amaneng le bophelo ba ka ka sebele. Jwalo ka sehopotso sa sebapadi seo ke se ratang le palo ya dipapadi tseo a di bapetseng. E dutse hantle kelellong ya ka hobane ke ithutile yona ka ho e sebedisa ha ngata. Ke leka ho e boloka e le ya lekunutu le ho e fetola ha ngata ho sireletsa marangrang a ka.